Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro thata gobane ga ba na tšhelete ga ba na letseno le le gore le a tsena mme ga go ntse go okediwa madi a data o ka fitlhela e le gore rona batlhokatiro ga rena go kgona go ka tsena mo diinthaneteng go ka re re dula mo fatshe re tsena diinthaneteng re batla mebereko ka ntlheng ya tlhwatlhwa e ko godimo ya data.

Nna ke dirisa data ya go tsena mafaratlhatlheng le inthaneteng. Mafaratlhatlha a otlhe go tshwana le bo di-TikTok-o, WhatsApp-o, Facebook mo mafaratlhatlheng a otlhe, ke reka one point two GB e e leng thirty ranta for matsatsi a le supa. Ke tlhopha yone gobane ke yone e leng gore ke na le madi a teng, ke yone e leng gore ke a e fitlhelela.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng ke e leng gore ke ne ke e rekile ka fifty ranta, bang fa two gig plus two gig night shift e leng gore ke data ya motshegare le data ya bosigo ke dirisitse sebaka se ka ba matsatsi a le some nne. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a tsene mo di-option-eng tsa gage a lebelele sentle ka manontlhotlho gore e ka be e le data e feng e mo tshwanetseng.

Nka thabela gore ba kang fa five gig-e ke yone e ka ntumedisang mme nka e dirisa for kgwedi, nka rata gore e ka tsena mathomo a kgwedi le kgwedi e nngwe le e nngwe.

Botlhokwa ba teng ke gore re ka kgona go dira dilo di le dintsi, bangwe ba rona re ka kgona go apply tlhaela di mmereko ka yona five GB e tlabeng re romelela, re ka kgona go e fitlhelela ba rotlhe re kgona go fitlhelela dilo tse e leng gore re batla go di fitlhelela bophelong, re tsena di-email-eng tsa rona re email dilo tse tlabeng re tlhoka gore re ka bo re di email.

Se nka se rutang tsala ya me ke gore a ye kwa lebenkeleng a ye go reka selo se se bidiwang airtime, morago ga moo nka mo ruta go ka tsenya dinomoro tse di tlabe di tlhagelela mo pampitshaneng, morago ga moo ke dial-e dinomoro tse di rileng go tswa ka network-e e tla bangwe a e dirisa ke mo bontshe gore a ka fitlhelela data e maleba kapa e tlhwatlhwa tlase ka tsela e ntseng jang.

Ga data ya ka e fedile pele ga nako, nka tsena mme ke a kolotisa ga e le gore ba tlabe ba kgona go nkolotisa gore data ya ka e dula e bolokegile ke gore ke dirise ka manontlhotlho ga ke bona gore e a atumela go ka fela nka fokotsa go tsena mo diinthaneteng tse dingwe jaaka bo di-TikTok.

Mongwe le mongwe o tsenang kwa lebenkeleng a ya go reka data kapa moya a netefatse gore ke data e e leng gore kapa moya o yang go reka kgotla go fetolela ko diatleng a dira ka manontlhotlho gore e reka data e le gore e tla mo fitlhelela malatsi a le mangata go fitlhelela a nna le tšhelete ya go ka reka data gape.

Ee, nka mo aroganyetsa yone ga go kgonega, nka tsaya dinomoro tsa mogala wa gage gore ke tle ke kgone go mo aroganyetsa yona ka founu ka gonne go na le ditsala tse dintsi tse e leng gore mo segompienong re ka di dirisa ke yone ba e bitsang thekenoloji. Go na le dinomoro tse e leng gore nka di dial-a mme morago ga moo o ka tsenya le dinomoro tsa gagwe gore tle e kgone go fitlhelela ko ene.